Le phrojekthi yomphakathi ngingacophelela kakhulu, ngingathola indlela yokuthi, ngisize ngakho konke lapho engingasiza khona, ngithathe imali ngifake lapho abadinga khona kakhulu.

Into engingayinika yona ukuthi izokwazi ukuthi ibe nesibindi sokuthi iqhubeke yenze lo msebenzi noma kungathiwa kwenzakalani noma kuthiwa kuvela izimo ezinjani. Ikwazi ukuthi ivuke nsuku zonke yenze lokhu ekumele ikwenze.

Lona ngumcimbi omkhulu kakhulu futhi obalulekile kakhulu. Kumele bazi ukuthi uzoba nemithwalo ngesinye isikhathi ongeke uyithwale namuntu okumele uy'size wena futhi nokubonga abazali bakho.

Abantu akumele bezizwe bengaphansi kwengcindezi. Uma kungathiwa kwenzeka noma khona into eyenzakalayo akumele bezizwe becindezelekile futhi into enye engenzeka ukuthi kungamele becindezeleke bezigqaje ngamasiko abo.

Le mikhuba isiyasiza ngoba ingigqugquzela amasiko amaningi emakhaya emaphandleni ukuthi ikwazi ukukhula nayo ukuze abantu bengakhohlwa ukuthi bavela kuphi.

Ngicabanga ukuthi lo mbono uhlakaniphile futhi iwona ophuzile ngoba ukudla okwenzela wona ekhaya noma ozilimela wona ekhaya kini, kona kungcono ngoba uyakubona kukhula uwena okukhulisayo futhi kona kuthembeke kakhulu kunalokhu okuthenga esitolo osekufakwe imithi nazo zonke izinto ezikhipha amagciwane ezingaba yingozi emzimbeni wakho.

Insizwa ngelo Zulu iyahamba iye entabeni iyokhishwa lokhu okumphambili bese iyakhishwa ekhaya ihambe iyoy'hlalela wona khona izokwazi ukuthi ikwazi ukuzimela.

Ukubandakanya kwesangoma khona kuyadingeka ngesinye isikhathi koda kubuye kungadingeki uma amadlozi amadlozi esamukelile noma esavumelene nalokho, noma nomsebenzi okumele wenzeke lapho lapho isangoma sisuke sesingadingakali Kodwa-ke ngesinye isikhathi siyadingakala ukuze sizokwazi ukukhuluma nawo amadlozi noma sikwazi ukuthi sibonise indlela engcono sokufaka imithi nazo zonke lezo zinto.

Lo mdanso udinga ukuthi ukwazi ukuthi uwusebenzele noma uwujimele zonke izinsuku ukuze uzokwazi ukuthi ube noma ukwazi ukuyenza into oyenzayo ngakho konke ongakwenza ngayo noma ngayo yonke indlela ongazama ngayo.

Imidanso yesiZulu idlulisa ngendlela yokugida nengayokusho izibongo noma ukushaya indlamu. Iyo-ke leyo indlela engidlulisa ngayo umlayezo noma izinganekwane, noma izindaba, noma wetshelwe izinganekwane.

Into obungayenza ungadibana nomuntu owumphathi wayo le phrojekthi bese ukhuluma naye mayelana ngokubaluleka kwabantu abanawo amalungelo abantu futhi sonke singathandana, futhi sikhulisane njengabantu bebala noma ngoba sonke singabantu.

Ngaso isikhathi esiningi akuvumelekile ukuthi kube elabafana koda, ngesinye isikhathi esingekho ningi ngaleyo ndlela, bayabo bevele noma bebekhona makuhamba isikhathi.

Lokhu kungaba nomthelela omningi kakhulu ukudla okudlayo ngoba umzimba wakho ulawulwa yikho ukudla okudlayo. Uma udla ukudla okuningi kakhulu ongunamsoco, lapho uzothola nawe usugula, koda uma udla ukudla okunomsoco okunama-vitamin, nawe lapho uzothola unamandla ngaso sonke isikhathi.

Lezi ngubo noma lezi zingubo abazidansayo zendlamu nemvunulo, ibaluleke kakhulu ngoba iyatshengisa ukuthi besuke babenza njani ngesikhathi sokhokho bakudala futhi iyiphi into ababeyenza noma indlela ababetshengisa ngayo okuthize abafuna ukuthi beveze noma betshengise abanye abantu.